Dumelang lebitso la ka ke Ntate Mofokeng. Ke sebetsa mona ka hare ho khampani, mme ke na le tjantjello ya ho kenya nna, molekane wa ka le bana ba rona ba bararo ho medical aid. Ke kopa ho botsa hore na khampani ya rona e sebetsa le di-company dife tsa di tsa di-medical aid le hore di ka qala jwang tshebetso ya ho etsa kopo. Ke batla ho netefatsa hore lelapa la ka le le sireletsehile ka dinako tsohle, haholoholo maemong a tshohanyetso kapa ha ho hlaha mathata a bophelo. Ke leboha tshehetso eo HR e fanang ka yona mme ke tla ananela tataiso kapa difomo tseo ke tlamehang hore ke di tlatse.

Nka qala ka ho hlalosetsa bank-a hore ke qala ho sebetsa, mme ha ke hloke kadimo ya tjhelete efe kapa efeng. Ke thabela hore ke tswele pele ka bophelo ke kwale mabaka ao ke nang le ona. E nngwe ke tla e etsang ke hore ke se ke ka araba mehala eo e tswang bank-eng. Haeba ha ba nkutlwisise seo ke se buang hobane ha ke nahane hore ho bohlokwa kapo ke bohlale hore ha o qala ho sebetsa, o hle o tsamaye o ntse o nka o kadima ditjhelete di-bank-eng mona.

Ee, ke a elellwa hore ditefiso tsa selemo le selemo di ka shebahala di le nyane, ha di behilwe ka selemo. Empa ha o e arola ka dikgwedi, o bona hore di ka nna tsa ema hodimo haholo. Mohlala, tefiso ya one thousand two ka selemo e utlwahala e le nyane empa e bolela hundred ranta ka kgwedi. Ha e le ditifiso tsa kgwedi le kgwedi tsona di bonahala ka potlako. Empa di o thusa ho tseba hantle hore na o lefa bokae ka kgwedi. Ha ke bapisa tsena tse pedi ke fumana hore ho bohlokwa ho bala hantle hobane tefiso ya selemo e ka bonahala e le nyane, empa ha o e arola, e ka o imela haholo ka nako. Ke ka hoo ke ratang ho bala le ho bapisa ka hlooho pele ke etsa qeto.

Ntho ya bohlokwa eo o tshwanetseng ho e etsa ke hore ha o reka tshireletso ya lefu ho na le nakonyana eo re bitsang waiting period. Ena ke nako eo moreki a lokelang ho ema pele ho ka etsahala hore a kopa tjhelete haeba ho ka etsahala lefu ka lapeng. Ka mohlala, nakonyana e ka ba dikgwedi tse tharo kapa tse tsheletseng ho latela mofuta wa tshireletso. Lebaka ke hore company ya insurance e lokela ho netefatsa hore leano le letjha ha le sebedise hampe kapa ka bo . E be se fa company nako ya ho hlahloba le ho netefatsa tlhahiso leseding ya moreki. Sena ha se hore re hana ho thusa, empa ke ho netefatsa hore system e sebetsa hantle ho batho bohle ke ka hona ho leng bohlokwa hore o itokisetse mme o reke tshireletso pele mathata a hlaha.

Ho na le mekgwa e mmalwa eo motho a ka kenyang kopo ya UI_ F ka yona. Wa pelehi ke ho ya ofising ya Labour, Department of Employment and Labour moo o ka tladisang difomo ka letsoho. Sa bobedi, ha ke sebedisa mohala wa UI_ F Online o tsejwang ka lebitso la Ufiling moo nka kenyang kopo kapa se seng seo o se hlokang. Sa boraro, ba bang ba kopa ka mehlala ya agent-e kapa consultant-e empa ba hloka ho lefa. Nna ke kgothaletsa hore re sebeditse Ufiling hobane ke ya mahala, e potlakile ebile o ka latela progress ya kopo ya hao ha bonolo. Le ha ho le jwalo, haeba motho a sa tsebe ho sebedisa internet ya ofising ka boyona, le hona ke tsela e sebetsang. Sa bohlokwa ke hore re se ke ra tjeka re latele mehato ka botlalo.

Ke leboha ka ho tla ke a utlwisisa hore o kwatile mme ke leboha mamello ya lona. Tjhelete eo le e bonang e sa tswe ke tjhelete e tshwerweng ke tsamaiso ya bank-a kapa ke mokgatlo oo ho entsweng ke for ona. Sena se etsahala hangata ha o ntso ho emela netefatso e felletseng ya transaction kapa ho mokgatlo oo o tshwereng pele o ka e hula. Ka mohlala, mabenkele kapa di-app tse itseng di sa tshwara tjhelete pele di ya hulwa kapa ka molao ha nako eo e feta tjhelete e ka hulelwa kapa ya lokollwa. Ke kopa ke shebe transaction eo ka hloko hore e tla etswa neng kapa e lokollwe neng. Ke mona ho le thusa. Re tla sebetsa ka pele ho netefatsa hore e nngwe le e nngwe e hlakile.

Ke satswa ho qeta mosebetsi o moholo. Mme ke le file tjhelete e ka bang dikete tse mashome a mahlano. Ke rerile ho boloka bonyane karolo e kgolo ya yona mohlomong ho fihla ho diperesente tse mashome a supileng e leng thirty five thousand. Ke tla e kenya account-eng ya poloko kapa ke e sebedise ho etsa letsete le lenyenyane. Tjhelete e setseng e kabang fifteen thousand ke tla e arola pakeng tsa ditlhoko tsa ka ho ntlafatsa bophelo le ho lefa ditshenyeho tse potlakileng. Ha ke rate ho e qeta ka ntho e sa hobane ke a tseba hore tjhelete e jwalo ha e tle hangata ka hoo, ho bohlokwa hore ke sebedise ka bohlale.